Phenya isizinda somgqugquzeli kanye nokuba khona ku-inthanethi ukuze ehlonze noma yikuphi ukungaqondi okudlule, amahlazo, izenzo zobugebengu, noma izinhlangano ezihlangene ezingase zingqubuzane nesithombe senkampani, noma zilimaze ukwethembeka komgqugquzeli.

Ukusungulwa kocingo ngo-eighteen seventy-six kwaguqula ukuxhumana futhi kwaba nomthelela omkhulu emphakathini, kwashintsha indlela abantu abaxhumana ngayo bakhe ubuhlobo futhi baphila ukuphila kwabo kwansuku zonke. Inikeze amandla okuxhumana okukhona ngokushesha okude ukuthonya ibhizinisi, ukuxhumana nomphakathi kanye nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuxhumana besikhathi esizayo. Ucingo lwavula indlela yobuchwepheshe beselula ngokubonisa ukuba nokwenzeka nokufiseleka kokuxhumana okuphathekayo okusekelwe ezweni.

Amathrendi wesikhathi esizayo kumadivayisi ahlakaniphile azololongwa ukuhlanganiswa okukhulayo kobuhlakani bokwenziwa, AI, okuholela kumadivayisi enziwe umuntu asebenza kahle, nasebenzayo. Ubuchwepheshe obusafufusa obufana ne-five-G, i-edge computing nezinzwa ezithuthukisiwe kuzovumela i-AI ukuthi ihlaziye idatha ngesikhathi sangempela futhi iphendule kuzidingo zabasebenzisi ngendlela enembile.

Ungaphenduli futhi ungayidluliseli imilayezo yobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Gcina ubufakazi bobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Rekhoda amadeyithi, izikhathi, nezincazelo zezimo lapho ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi buye kwenzeka khona. Londoloza futhi uphrinte izithombe screen-i, ama-imeyili nemilayezo yombhalo. Vimba umuntu onobuxhwanguxhwangu be-inthanethi.

Uma kuqhathaniswa ababhali bezingoma ababili, izitayela zabo zokubhala izingoma zihluka kakhulu ekwakhiweni kwengoma. Isosha esihlatshelelwayo kanye nomculo. Omunye wabaculi waziwa nezingoma zakhe ezilandiswayo, ezisankondlo, nezingoma eziyinkimbinkimbi ezivamese ukungajwayeleki. Kuyilapho omunye ethanda ukwakheka kwe-pop, okungokwesiko okunezingoma ezihehayo, kanye nezinhlamvu ezihambisanayo zokuvuma izono.

Ngabona umuntu engingamazi etshela umuntu ohlukunyezwayo ukuthi unendaba, wakhombisa ukuthi ungumngani weqiniso. Bamemela eqenjini lakhe ukuze benze izinto ndawonye.

Uma usebenzisa izinhlelo zokusebenza zokubhanga zamaselula cabangela izici zokuphepha, ukusebenzelana komsebenzi kanye nokusebenziseka kalula. Qinisekisa ukuxhumana okuphephile ngokugwema i-Wi-Fi yomphakathi usebenzise idatha yeselula kanye ne-VPN okungenzeka ibe nayo. Futhi vikela idivayisi yakho ngephini eqinile, nezibuyekezo ezivamile, futhi ugcine uhlelo lwakho lokusebenza lwasebhange lubuyekeziwe.

Dala ubukhona be-inthanethi obuphoqayo, sebenzisa izinkundla zokuxhumana, sebenzisana nabanamandla, xhumana nabalandeli bakho, thuthukisa izinkundla zokusakaza, dala okuqukethwe okubukwayo oluhehayo.